Boitumelo bo kileng wa nna le bone ke leeto le le telele mo sefofaneng. Ke ne ke a simolola go ka itumela go leba lefatshe go tswa kwa godimo diponagatso tse di neng di kgatlha ka fa tlase. Le go na le metsotso ya boiketlo le ya go tshwenyega fa ke simolola go ikutlwa ke lapile fa ke fitlha kwa ke yang teng, ke ne ke ikutlwe ke gololosegile ke ipaakanyetsa maitemogelo a mašwa.

Go rulaganya dilo go botlhokwa. Nka tlhomamisa gore ke na le dijo tse di siameng le mmino o monate go dira gore leeto le nne le itumedisa. Go buisana le ditsala go tla dira gore nako e tsamaye ka bonako ka dipuisano tse di kgatlhang le metshameko ya mo sešweng. Go tsenya maikutlo a boitumelo go tla thusa go tlhotlheletsa tshiamo ya leeto ka go emela maitemogelo a mašwa, go iketla fa go tlhokega. Ka go otlolla dinao le go ikhutsa ka dinako tse di siameng go dira dikgopolo tse di monate ka go gopola ko ke yang teng, mo monate o ke tlo itemogelang one kwa Durban.

Batho ba palelwa ke go tsoga go sa le kgale ka lebaka la go tlhoka boroko jo bo siameng le go se rulaganya nako sentle. Pharakano e baka ke bothata ka gonne e dira gore ba goroge kwa ba yang teng ka bonnya. Rulaganya boroko le go set-ela alarm-o go ka thusa go tsoga ka nako e e siameng. Go dirisa dipalangwa tsa setšhaba ka kelotlhoko le go rulaganya nako sentle go ka fokotsa pharakano mo ditseleng.

Go emisiwa ke mapodisa mo tseleng gona go go a tshwenya tota. Batho ba ne ba galefile ka gonne ba ne ba iphitlhetse ba tshwerwe ka tshoganyetso. Go ne go ka diraga mapodisi a na tlhagisa tlhotlhomiso ya makwalo a tseleng kgotsa fa go ne go na le phoso e le lemogileng. Fa sengwe le sengwe se ne sa tlhaloganyediwa leeto la tswelela ka kagiso.

Ke ne nka ba botsa gore ke eng se se ka dirwang go netefatsa gore difofane di ka nako. Ke ka botsa gape gore ke maitemogelo afe a ba nang le one ka go rarabolola diphoso tsa go diega. Go botlhokwa go itse mekgwa e ba e dirisang go laola pharakano ya maeto. Ka bofelo ke ne nka batla go itse ditogamaano tsa bone tse di siameng tsa go fokotsa go diega mo dinako tse di sa lebegang.

Bosenyi jwa go ketekiwa ko direnkeng tsa dithekesi bo ka fokotsa ka go godisa tshireletso le taolo go akaretsa mapodisa a bonalang sentle. Thuto ya boagi ka ditirelo tsa dipalangwa e ka thusa go lemoga mekgwa ya go itshireletsa. Tirisanommogo ya setšhaba le go tlhokomedi bo dipalangwa e ka tlhomamisa mafelo o sireletsegileng. Bosenyi jono bo ka bakwa ke tlhokego ya ditiro, tlhokego ya taolo e utlwalang mo direnkeng.

Dibese ga di kgone go fitlhelela metse yotlhe ka ntlha ya ditlhokego tse di farologaneng tsa bapalami tse di ka dirang gore mafelo a mangwe a seka a amogelwa go lenaneong. Mekgwa ya di tsela le sebopego sa naga di ka dira gore mafelo a mangwe a nne thata go fitlhelela ke ka dibese. Ditshenyegelo tsa tlhokomelo le tshegetso di ka fokotsa mafelo a dibese di tsamayang kwa go one. Di-policy tsa dipalangwa tsa setšhaba ditlhopha mafelo a a nang le tlhokego e kwa godimo. Netefatsa tiriso e e siameng ya dibese.

Tsela e kgolo ya N one e ema dipalangwa tsa dithoto ka go tlhotlheletsa pharakano le go oketsa kotsi ya dikotsi. Bakgweetsi ba lebanwa ke dikgwetlho di jaaka pharakano e feteletseng, bosinyi, ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa mefuta. Go tokafatsa tshireletso le go tlhokomela ditsela go ka thusa go fokotsa mathata a ba ka kopana le one. Thekenoloji ya go laola dipalangwa e ka thusa go netefatsa tshwaragano e botoka ya dithoto.

Ee, letshwao la batsamaya ka dinao le bontsha mafelo a ba tsamaelang ka pololokesego mo tseleng. Letshwao la go emisa le tlhagisa bakgweetsi go tshwanetse go ema. Letshwao la kotsi le bontsha mafelo a kotsi go thusa bakgweetsi go nna le kelotlhoko. Letshwao la le bontsha tsela e e siameng ya go ya ko lefelong le le kgethegileng.

Terene e ne e tletse thata batho ba kgotlha kgotlhagane moya o le mogote. Ke ne ka tshwara sentle mo ke emeng teng ka leka go tsenya mogopolo mo mminong wa me. Go itshoka go ne gwa akaretsa go nna pelotelele le go ikgolaganya le batho ba ba nang le maikutlo a mantle. Fa ke fologa ke ne ka ikutlwa ke gololosegile ke ipha moya o phepa ke a re .